Angivumelani nokushiswa kwezakhiwo namasondo uma ngabe sekuneziteleka ngoba angisiboni isidingo nesizathu sokwenza lokho ukuthi kuyixazulula kanjani inkinga abantu abasuke bebhekane nayo ngaleso sikhathi. Isibonelo nje abantu balwela ukuthi kulungiswe umgwaqo, kodwa bona bahambe bayoshiya iklinikhi, noma bashise isikole, noma bashise umtapo wolwazi, akuhambisani nalento abasuke beyifuna. Ngalokho-ke angiboni isidingo sikhona sokuthi kubekhona into eshiswayo uma ngabe kunesiteleka engahambisani ngaleyo nto leyo abasuke beyilwela, shisa amathayi usuke ubulala izinto eziyinsiza emphakathini ngokuthi wena kukhona okunye okufunayo.

Sabakhona isikhathi lapho kwamele ukuthi imoto ingahambi ngenxa yokwenyuka kwamanani aphethiloli. Kwabanzima kakhulu ngoba imoto senza ngayo ibhizinisi lasekhaya. Ngaleso sikhathi kwamele ukuthi kube khona izinto ezimayo ngesimo somnotho, ibhizinisi nalo lafadalala ngesimo nje sokuthi amanani aphethiloli inyuke kakhulu. Asisenawo amandla wokuthi sikwazi ukuthi siwuthenge. Lokho kwadalela ukuthi isimo sempilo nje sibenako ukuthi sime kancane, ngoba ayengasekho amandla anele ukuthi singakwazi ukuthi sithenge uphethiloli ngoba amanani awo ayesephezulu kakhulu, singenawo amandla okuthi siwuthenge, kwakuphoqelela ukuthi imoto ime ngaleso sikhathi.

Ngicabanga ukuthi ngoba enza izinto zibelula kakhulu, bayakwazi abantu ukuthi bonge imali ngoba abantu abaningi ngisho abanezimoto zabo bayakwazi ukuthi bazibeke bazonge noma bonge imali basebenzise amatekisi. Lokho-ke kwenza ukuthi-ke nosomatekisi amabhizinisi abo ahambe kahle, umphakathi ujabule nawo. Leyo ndlela yamatekisi yenza ukuthi impilo ibe lula kuwona wonke umuntu. Ngisho-ke umuntu ongenayo imoto yakhe uyakwazi ukufinyelela lapho efuna ukufinyelela khona uwusizo kakhulu nje eNingizimu Afrika yonkana.

Ngake ngahamba ngebhasi elafela endleleni. Laliphelelwa amabhuleki, ngaleso sikhathi-ke sasiphakathi nayo indlela. Umshayeli webhasi asitshela ukuthi hhayi, amabhuleki akasawezwa kahle ucela ukuthi ame eceleni abone ukuthi kwenzakalani hhayi, ame nangampela eceleni asitshele ukuthi hhayi, ibhasi lakhe liphelelwe amabhuleki nje. Ngaloko ngeke asakwazi ukuthi aqhubeke nohambo, kumele ukuthi afonele omunye umshayeli welinye ibhasi ozofika azosihlangula kule nkinga esasibhekene nayo.

Ngizizwa ngingajabule kakhulu ngesimo esibhekene naso siwumphakathi wangakithi yezinkinga zemigodi emgaqweni. Lokho-ke ngibone ukuthi isinyathelo ekumele sithathwe ukuthi sizifikele thina mathupha emahhovisi ezokuthutha emnyangweni wazo ezemgwaqo ukuthi siyobanxusa ukuthi bazosilungisela umgwaqo ngoba yize sike sabashayela izingcingo zokuthi sibabikele ngalenkinga, kodwa akekho oke wasukuma wazosisiza. Ukuzifikela kwethu mathupha ngicabanga ukuthi kuzoba iyona indlela esingenza ngayo. Bazokwazi ukuthi babone ukuthi umphakathi uyaludinga ngempela lolusizo ngoba kuyasokolisa kakhulu, ikakhulukazi ezokuthutha zomphakathi, amabhasi, amatekisi abanenkinga mase kumele angene endaweni yangakithi ngesimo salokuthi imigwaqo inemigodi ngalendlela, ikakhulukazi nesimo sezulu masingesihle, lokho kungadala izingozi.

Inkinga nje eyodwa engingayilungisa ukuthi ngandise iziteshi, ikakhulukazi endaweni yangakini kunesiteshi esisodwa and njengoba sazi ukuthi isitimela sihamba ngesikhathi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi esiteshini kugcwele kakhulu, isitimela uthole ukuthi wonke umuntu mese kumele agibele kumele asebenzise ijubane ngaleso sikhathi. Kanti ukube kuthiwa ziningi ziningi izindawo sokugibelela eziteshi zezitimela, ngabe abantu bayahlukaniswa baba amaqoqo kulesi abanye babe amaqoqo kulesiya. Ngaleyo ndlela kungashesha ukuthi abantu bagibele bonke, hhayi ukuthi abantu basebenzise isiteshi esisodwa ukugibela ekubeni isitimela sizoma isikhathi esincane.

Kungaba yinkinga kakhulu ngoba kwezezimali akuhambi kahle. Lokhu kungadala ukuthi ngigcine sengingena ezikweletini ezingenasidingo ngesimo sokuthi ngizobe ngizama ukuthi ngiqhubeke nempilo. Ngakho nje umshwalense ophezulu uyinkinga kakhulu esinqumeni sokuthenga imoto ngoba ungagcina usuloke ukhokhile nje kuyona le moto uloke ukhokhile nje uze ungakwazi ukuqhubeka nempilo.